Kuqakatheke khulu bona abantu abakhulu, abalupheleko batlhogomelwe emakhaya wabo ngombana sele baluphele kanti izinto ezinengi abasakwazi bona bazenzele bona, yingakho-ke kufanele sibatjheje sibanikeze irhelebho ebalitlhogako kwangaleso sikhathi.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko kukobana kanengi iminye imindeni iyatlhayelelwa nasiza eemalini lapho kufanele bona bathenge khona ezinye zezinto ezizokwazi ukusiza abantu abalupheleko kanti nemitjhoga eminye iyavame ukubiza, leso sitjhijilo esivamise ukuthi imindeni ihlangabezane nazo lokhanyana nabatlhogomela abantu abalupheleko.

Imiphakathi ingafaka isandla ngokuthi nabo nabakhona banikele ngesikhathi sabo bayokurhelebha emakhaya la kunakekelwa khona abalupheleko namtjhana nabanayo imali, mhlamunye banikele nangemali, kunengi ebangakusiza ebangasiza ngakho emakhayeni la.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko, bangabandulwa kuhle eenkolweni zakhona. Baye lapho, bathole khona isizo elingeneleleko nelijulileko ukuze bakwazi ukusebenza ngefanelo, bafundiswe nokuthi fanele babatjheje njani abantu abalupheleko, bangenzi amaphutha begodu babatjheje kuhle.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala ngombana babalulekile abantu abadala begodu sifunda okunengi ebantwini abalupheleko begodu bayakwazi nokusiphandlulula, basikhombise indlela ekungiyo njengabantu abatjha. Ingakho kufanele bona sibahloniphe ngombana babantu abasikhulisileko, babantu abasitlhogomeleko sibancani. Sikhule sabadala nje, sikhuliswe ngibo abantu abalupheleko abase babadala namhlanje.

Iye, bayafika ngekhaya abomakhambangendlwana ngakanye enyangeni namtjhana ngesinye isikhathi kwenqise iinyanga ezimbili kodwana bayafika.

I-HIV mumulwana wentumbantonga. Umuntu watholakala anomulwana lo, ubuphilo bakhe buyatjhuguluka ngombana bulwelwe ophila nabo isiphelani, abulapheki kodwana buyakghoneka ukuthi uphile nabo ngokuthi uthathe imitjhoga ebizwa ngama-ARVs, antiretroviral drugs.

I-AIDS mumulwana wentumbantonga obungasalaphekiko begodu kusesigabeni sokuphela, iyabulala-ke yona.

Zinengi iindlela umuntu angathola ngayo i-HIV and AIDS. Umntwana omncani angayithola unina wakhe osele anayo lokhanyana angathathi imitjhoga, lokhanyana mhlambe nakangabelethwa. Omunye angayithola ngokuthi aye emsemeni nomuntu onayo, bangasebenzisi ijasi likamkhwenyana, zinenginyana zona iindlela.

Ngingathi emntwini otshwayeleke ngomulwana lo, kufanele athome msinyana athathe imitjhoga yakhe kuze azokuhlala amumuntu ophilileko begodu kuyaphileka lokhanyana nawunomulwana lo. Enye into kukuthi angathukwa, uyakwazi ukuthi umuntu aphile ipilo efana neyawoke umuntu lokhanyana azitjheje azinakekele.

Amagadango la angathathwa mumuntu osanda ukuthola bona utshwayeleke ngomulwana wentumbantonga, kufanele bona athome ngaleso sikhathi adle namtjhana aphuze imitjhoga yakhe ukuze akwazi ukuba namandla begodu nakube mumuntu ongathi uyagandeleleka emkhumbulweni, angaya ukuyokuthobiwa ngomkhumbulo.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi, bazivikele lokhanyana nabaya emsemeni bahlale bambethe amajasi womkhwenyana begodu bahlale bazi ubujamo babo, nabangazivikela bangazivikela khulu ngalokho.

Iindlela ezingenziwa bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukobana urhulumende akhe iindlela ukuze ama-ambulance angene lula emitlhatlhaneni.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanje ngombana nawungathi uyatjheja eentweni ezinengi neendaweni ezinengi basese khona abantu abakholelwa kibo begodu bakholelwa nemitjhogeni yabo ukuthi bangabalapha, bangabaphilisa.

Iye, kufanele bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo ngombana bakhona abantu abangasizakala ngeenhlahla zesintu kuphela kanti nazo iinhlahla zesintu zinamandla njengazo iinhlahla zesikhuwa zesimanjemanje.

Iye, iinhlahla zesintu zinamandla khulu begodu zingawalapha amalwelwe akhona la, ngibala ubulwelwe obufana nalobu bentumbantonga, ubulwelwe betjhukela, lobu bulwelwe bakhona abalaphi bendabuko bendabuko abakwazi ukubulapha.

UmNyango wezePilo kufanele bona unande ufaka imitjhoga le emtholapilo, emakhemisi, ukuze abantu bajayele, bakhuthazeke, babone bona iinhlahla lezi ziyarhelebha nazo ngombana bayozibona zikhona emitholapilo babe namandla, babe naloyo mdlandla wokobana bazisebenzise.

Iye, iyayenza imizamo ihlangano eyengamele zepilo ephasinapha ngombana kunemkhulumiswano ngapha nangapha. Bazama ukuveza iinsombululo zokobana iinhlahla zesintu zingafakwa njani eembhedlela kanye nemitholapilo.

Into engasiza bona iinhlahla zesintu zifakwe msinyana imitholapilo kukobana, zikhangiswe khudlwana eenkundleni zokuthintana lapho abantu bazokutjheja, bayelele ukobana iinhlahla zesintu ziyatholakala begodu bazithathele nehloko.

Iye, iinhlahla zesintu kufanele bona ziphathwe ngalendlela eziphethwa ngayo njengekadeni ngombana kungalendlela ezifanele ukuthi zibe ngakhona. Azingahlukaniswa ngoba lokhanyana zingafakwa ngaphakathi kwama-paper bag namtjhana ama-plastic, zingaphelelelwa mamandla. Kuhle ziphuthelwe, zifakwe lapho, la kufanele zifakwe khona.

Iye, kufanele abonesi nabodorhodere babe nesizo, babe nefundo, nefundiso eyaneleko nengeneleleko ukuze bakwazi ukwazi ngezifo ezahlukeneko ezifuna imitjhoga yesintu ukuze nakufika isiguli ngaphakathi etliniga bakwazi ukusihlahluba basibone ukuthi lesi kuhlekuhle sifuna umtjhoga wesintu namtjhana umtjhoga wesikhuwa.

Iye, abodorhodere namanesi kufanele bona basizane nabelaphi bendabuko kokhunye ukugula ngombana bona abakabandulwa ngamagulo amanye la. Lapho, kula kungena khona abalaphi bendabuko abanalo ilwazi elijulileko ngokugula okungafuni imitjhoga yesikhuwa.

Lokha nakungaba nenyanga erhatjha iindawula ihlole isiguli ntanzi ukobana imitjhoga wesikhuwa namkha wesintu kungaba kuhle

Iye, kufanele zibekwe ndawo yinye ukuze abantu bangekhe banyaza omunye umuthi, bathathela phezulu omunye umuthi. Lokha nayise imithi le isendaweni yinye kuzokubonakala bona yoke lemithi imitjhoga le nayibekwe endaweni yinye iyasebenza, isebenza kokufana.

Iye, isezokwenzeka indaba leyo ngombana esikhathini sanje abantu abanengi bakholelwa eenyangeni kanti nezangomeni begodu lokhanyana nazingakhe zibambisane nemitholapilo, kungaba nomkhulu umehluko khulukhulu endlwini le yabanzima.

Kufanele bona kube nomkhulumiswano, kuhlalwe phasi etafuleni kukhulumiswane bona abalaphi bendabuko

Iye, ngibona ngathi lokho kungaba mbono omuhle kobana imitjhoga yesikhuwa nayo ibekhona ngemsamo ngombana ungathola omunye mhlamunye azele ukuzokulapha kanti azokulapha lokho afuna ukukulapha alapha endumbeni kanti uthole bona ukugula kwakhe kufuna imitjhoga le yesikhuwa, ingasi le yesintu, lapho-ke abantu bazokusizakala.

UmNyango wezePilo nguye ofanele bona enze isiqinisekiso sokobana imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana kanye norhulumende.

Iye, lokhanyana nakunamagulo angapheliko mhlamunye la nabathi bafike ngapha, bathole bona la amagulo abanawo emazweni wabo alaphiwe ngizo iinhlahla zesintu, bazokusuka lapho bathathele iinhlahla lezi zesintu phezulu begodu bazisebenzise khudlwana.

Kufanele bona urhulumende angenelele khudlwana kulezo, kube ngurhulumende okwazi ukuthutha lezi iinhlahla azise ngaphetjheya bese-ke akwazi ukuthola naye imali ekwazi ukuthi ikhuphule umnotho.

Iye, ngicabanga bona ukujovela i-COVID-19 ngikho ekwaletha umehluko ekuphunguleni ukurhatjheka ngokugulokhu ngombana ngemva kokobana abantu bajovele i-COVID-19 ukurhatjheka kokugulokhu akhange kusaba kunengi begodu ukugulokhu akhange kusarhatjheka khulu. Inarha yaba nokugula okuncani nge-COVID-19 ngemva kokobana ijovelwe.

Mina ngalokhu ngithi urhulumende wekhethu akaragele phambili ngehlelo lakhe lokondla abafundi ngombana kwesinye isikhathi uthola bona umfundi uyahluleka, akakghoni ukuzondla yena ingakho-ke urhulumende wekhethu onamahlelo wokondla abafundi kufanele aragele phambili ondle abafundi abangakhoni ukuzondla, abahlulekako.

Ukungabi namakhemisi aseduze emaplasini kubangelwa kukuthi isibalo sezakhamuzi emaplasini siphasi khulu. Angeze wakha amakhemisi ngemaplasini ngombana abantu abahlala emaplasini bancani khulu, abantu abanengi batholakala ngemadorobheni.

Umphakathi ungasiza urhulumende ofuna ukuhlela amajima wokuyelelisa ngeenhlahla zomgunyathi ezithengiswa endleleni ngokuyelelisa urhulumende bona abantu abathengisa iinhlahla zomgunyathi endleleni bobani nangabe bayabazi.

Indima engalinywa bomma ekukhuthazeni amadoda bona aphile azihlolisela ipilo yabo, abomma bangahlala bakhuluma namadoda bona ukuzihlolisela ipilo yawo kubaluleke kangangani begodu kwesinye isikhathi kurhelebha kangangani ukuzihlolisela ipilo yawo.

Ngicabanga bona kwesinye isikhathi bona inyanga nayikwenzela iinhlahla zesintu, ayibi nesisetjenziswa sokulinganisa ukuthi usele kangangani. Kungaba nobungozi ngombana ezinye iinhlahla azifuni bona uziphuze khulu namkha kancani, zifuna bona uziphuze ngesilinganiso sazo.

Umuntu onomguruguru ngonobangela wendlela akhuliswe ngayo, ukuze alawuleke lokha asele utjwala, kufanele nakasele utjwala alale msinya ngaphambi kokobana alwe namkha nakasela utjwala asele kancani ukuze angadakwa, ukuze alwe, kufanele alale msinya.

Ukuthengiswa kemitjhoga yomgunyathi emalokitjhini kubangelwa kukuthi emalokitjhini kuneendawo ezinengi ezithengisa imitjhoga begodu kuneembhedlela ezinengi emalokitjhini akufani nemaplasini, ingakho kuthuwelela ukuthengiswa imitjhoga yemigunyathi emalokitjhini.

Abantu abanengi abayithembi imijovo ye-COVID-19 ngombana abantu abanengi bazitjela bona i-COVID-19 yakuphatha angeze isalapheka ingakho abantu abanengi batjengisa ukungayithembi imijovo ye-COVID-19.

Indlela obona ngayo bona ibhodlelwana lomtjhoga limumethe into ekungasingiyo yamambala, ibhodlelwana lomtjhoga liyabhala ngaphandle bona umtjhoga lo umtjhoga loyo umumethe ini.

Indlela yokurarulula umraro wokuthi emalokitjhini sekuzele abelaphi beendabuko awusatholi ukuthi wamambala ngimuphi, umraro ro umraro lo ungararululwa kukuthi umuntu nomuntu aye emlaphini wendabuko ababonako bona kuye wamambala namkha kungahlolwa bona umlaphi wendabuko wamambala ngimuphi, bahlolwe boke abalaphi bendabuko abazele emalokitjhini.

Ukuba neemvande ngemajarideni weenkolo, kutjalwe iinthelo nemirorho, kusiza abentwana beenkolweni bona bathole imivande etjaliweko eenkolweni begodu bathole neenthelo ezitholakala emivandeni ngemajarideni zesikolweni.

Iye, kuyawuletha umehluko lokhu nakwenziwa eendaweni amadoda asebenza kizo ngombana emsebenzini babayimbumba begodu bayatjelana bona kufanele bayozihlolisa ipilo yabo begodu emisebenzini bayakhuluma ngepilo yabo ingakho kuletha umehluko lokhu nakwenziwa eendaweni amadoda asebenza kizo.

Iinyanga zesintu nabathi bemba iinhlahla kuthiwa baphazamisa imvelo bese bayabotjhwa, ngibona kungasiyinto ererhe ngombana ekadeni iinyanga zesintu bezizikha iinhlahla kodwana bewungeke uzwe abantu bathi baphazamisa imvelo begodu ekadeni imvelo beyingaphazamiseki ngombana iinyanga zesintu bezizikha iinhlahla begodu bezingabotjhwa.

Umbono wami ngokuthi ezinye iinkoloyi ezithutha imitjhoga ziyadlalezelwa, zithathelwe imitjhoga, umbono wami uthi, abatjhayeli beenkoloyi ezithutha imitjhoga bayakhuluma begodu bayazwana nabantu abadlelezela iinkoloyi ezithutha imitjhoga begodu abatjhayeli beenkoloyi ezithutha imitjhoga bayabatjela abadlelezeli laba bona sezikhamba kuphi ngombana abantu abazazi iinkoloyi ezithutha imitjhoga bona zinjani.

Endaweni engihlala kiyo barhagele khulu abantu abathengisa iinhlahla zokwehlisa umzimba. Ngombana banengi abantu abafuna ukwehlisa imizimba ngendaweni engihlala kiyo begodu abantu abathengisa iinhlahla zokwehlisa umzimba bafuna umsebenzi begodu ukuthengisa iinhlahla zokwehlisa umzimba ngiyo indlela elula kibo yokungenisa imali.

Kwesinye isikhathi uyabasidisi nanoma usebenzisa iinkhandelambeleko ngombana iinkhandelambeleko lezi azikuvikeli ngamakhulu alitjhumi ngamaphesende bona ungabi sidisi uyabasidisi kwesinye isikhathi nanoma usebenzisa iinkhandelambeleko.

Mina kwangithatha isikhathi eside bona ngikholwe bona ikhona mbala i-COVID-19. Nakhona ngakholwa ngemva kokobana ekhaya kube khona umuntu otheleleka nge-COVID-19 kwakhani-ke ngikholwa bona i-COVID-19 ikhona mbala.

Umlilo wegezi awucinywa ngamanzi ngombana igezi namanzi azihlangani. Nawungalinga ukucima umlilo wegezi ngamanzi uzowubanga bona ubebukhali khulu ngombana igezi ayifuni amanzi. Ingakho-ke nawufuna ukucima umlilo wegezi cima ngehlabathi ungakacimi ngamanzi ngombana amanzi azowubanga ubukhali.

Awa, akukaqatheki bona abantu abahlala eendaweni ezisengozini yeenkhukhula bakhoseliswe emasontweni ngombana iinkhukhula azikhethi bona ungejarideni lakho noma usesontweni nanoma ungabasesontweni iinkhukhula ziyafinyelela lapho ukhona ngendaweni ohlala kiyo

Iye, mumuntu ofundele zokwelapha kwaphela ovumeleke bona athengise iinhlahla ngombana umuntu ofundele zokwelapha uyayazi imihlobohlobo yeenhlahla begodu uyayazi bona imihlobohlobo yeenhlahla leyo ikusiza nawuphethwe yini.

Umlanga yisihlahla esifuna ilanga bona sikhule kuhle begodu sihlahla esiphila ngelanga. Nakunganalanga sifa msinya begodu nakunelanga kulapho sikhula khona kuhle. Isihlahla leso sibizwa bona mlanga.

Nawucabanga ngenani labantwana okufuze ube nabo. Cabanga ngezinto ezifana nobujamo bakho bezeemali, indlela yakho yokuphila, ihlelo lokusekelwa mindeni namkha abangani kanye nemigomo yakho. Abanye abantu bacabanga ngeminyaka yabo, ipilo yabo kanye neemfiso zabo zemisebenzi.

Iye, mina ngingasithenga isihlahla esithengiswa mumuntu ozibiza ngegedla. Ngombana abantu laba abazibiza ngamagedla bayazazi iinhlahla ezinengi zesintu begodu amagedla aberega ngazo iinhlahla lezi zesintu. Bazi okunengi ngazo begodu bayazibona bona isihlahla lesi abasathengisako singakurhelebha kisiphi isimo ongaqalana naso.

Into ebangela bona iinhlahla zihlale zitlhayela emitholapilo yemaplasini kukobana imitholapilo yemaplasini imitholapilo yakhona mincani begodu kwesinye isikhathi uzokuthola bona eplasini lelo kunomtholapilo owodwa. Kanti-ke eplasini lelo kunezakhamuzi ezinengi ezitlhoga iinhlahla. Ingakho-ke iinhlahla zihlala zitlhayela emitholapilo yemaplasini.

Nawufuna ukutjale umlingani wakho ngokuqakatheka kokuhlela ngaphambi kokuthi ubesidisi. Ungathoma umtjele ngokuthi ukubasidisi awusirerhe lokha izinto zakho ezingakalungi namkha nawungakalungisi izinto zakho bese-ke uzalandela umtjele ngokuqakatheka kokuhlela ngaphambi kokuthi ubesidisi.

Indlela elula yokufuduka imiphakathi ethintwe ziinkhukhula kusebenza ngcono lokha izakhamuzi nazidosa phambili ekwenzeni iinqunto. Zithuthela eendaweni eziphakemeko ngaphakathi kwendawo ejwayelekileko. Zithole imali yangaphambilini begodu zingafudukiswa zisiwe endaweni lapho zingekhe zikghone ukuhlaselwa ziinkhukhula.

Into engenzeka lokha isiguli nasingalandeli ikambiso yokuthatha imitjhoga ye-HIV namkha i-AIDS. Isiguli leso singagcina sesigula khulu. Ngebanga lokobana asithathi imitjhoga yaso kuhle begodu i-HIV ingasuka igcine ingenelele igcine seyiba yi-AIDS. Ngombana nawungathathi imitjhoga yakho ye-HIV, i-HIV le iyasuka igcine siyibizwa bona yi-AIDS.

Iye, kuyenzeka bona uthenge iinhlahla ezithileko ngemva kokuthenjiswa ukuthi batjho zizokuletha imiphumela ethileko kodwana imiphumela leyo ingaveli kungenzeki lokho. Kuyenzeka ngombana abanye bakhuluma amazwi la ngombana bafuna abanye abantu bathenge iinhlahla lezo ukuze nabo bazokukghona ukuthola imali.

Ukuhlela umndeni kulokha nawuhlelela bona umndeni wakho ungandi namakha wande nawuhlela umndeni usuke uvala indlela yokobana ungabisidisi.